A hi ku vona ka mina ndzi vona leswaku va ta va na rihanyo ra kahle hikuva va ta va va kha va ti olola eka vukorhokeri lebyi va nga ta va kha va byi endla ku fana na ku tsutsuma kumbe ku tlanga bolo kumbe e bolo ya mavoko naswona swi ta endla leswaku va nga hleketi swo huma endleleni ku fana na ku yiva kumbe ku hleketa ku ya nghena emavhengeleni va teka swo karhi hikuva swi nga hetelela se swi va yisa emaphoriseni.

U fanele a ti nghenisa ka ntlangu wa ku va a tsutsuma tikhilomitara to karhi kumbe leswaku kumbe a a nghenelerisa eka mhaka ya ku a ya etijimini a ya gym a naswona ku na switirhi hinkwaswo leswi va swi tirhisaka eka vanhu valavo.

Ndzi nga hlamusela leswaku ndzi titwa ndzi tsake ngopfu naswona a ndzi nga tshembi leswaku hi nga tikuma hi hlurile eka khapu ya misava naswona i swilo leswi swi tsakisaka ngopfu loko hi kote ku hlula eka khapu ya misava.

I ntlangu wa bolo ya milenge ntlangu wa bolo ya mavoko.

Yi pfuna leswaku vantshwa va tshama va ri na mimirhi ya kahle naswona mirhi ya vona yi nga hatli yi karhala.

Va nga endla leswaku va va seketela eka minkarhi hinkwayo naswona va va xavela swo tlanga hi swona mitlangu ya bolo ya milenge ni bolo ya mavoko.

Swi na mbuyelo leswi wa leswaku loko etikweni ra ka hina va wina ntlangu wolowo swi ta endla leswaku va va na nkwama naswona swi va swi kha swi pfuna eka rihanyo ra vona.

Swi na mbuyelo wa leswaku va ta va va karhi va tiveka ematikweni mo hambanahambana naswona va na vona va va kha va tiva tindhawu to tala.

Swi nga pfuna leswaku va kota ku swi tiva va mfumo leswaku ku xota yini eka mitlangu yeleyo naswona va ta kota ku va va kha va seketela hi mali ya mfumo.

I bolo ya milenge hikuva bolo ya milenge u va u karhi u yi tlanga u karhi u jikajika naswona u va u u karhi u tsutsuma swi endla leswaku u va u kha u ti olola ka nkarhi wolowo naswona u ta yi hela u swi tolovela.

Swi endla leswaku eka mitlangu kumbe mitlangu ya bolo vanhu va kota ku xava mathikithi naswona eka mathikithi lamayani ku na tax leyi kokiwaka ya eka ikhonomi ya laha kaya naswona ku va ni ma security lama ma na wona ma kumaka ntirho.

Yi va pfuna leswaku va kota ku tivana na vanhu vo tala naswona va kota ku tiva ni matiko yo tala hi ku hambanahambana ka wona na vanhu tinxakaxaka ta vona.

I mitlangu ya ya timovha ni mitlangu ya tipopayi.

I Gold reef city ku ni mitlangu yo hambanahambana ku khandziya switimela ka khida yiwa ku khandziyiwaka swo rhendzeleka ni ku khandziya swo ya henhla na ku va va tlanga mitlangu ya ku chelana hi mati.

Ntlangu lowu ndzi wu tivaka i madayizi naswona wu tlangiwa hi ku va mi kha mi veka madayizi evokweni mi rent lexo ma cukumeta ehansi naswona ya tlangiwa hi mali.

U ti lulamisela hileswaku eka bolo ya milenge a fanele a xava tikhokho ni tintangu ta ta ta bolo ya milenge i ka vaxisati bolo ya mavoko va fanele va va kuma va xava titeki ta ku tlanga naswona titeki leti ti va ti nga endleki swa ti nga endleki leswaku va vaviseka emilengeni.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a karhi a endla mitlangu yo ku tiolola swi endla leswaku miri wa yena wu tshama wu nga kahle hi masiku hinkwawo naswona a nga hatli a karhala swi endla leswaku a nga hatli a khalabya kumbe a khegula.

World cup ya laha South Africa hi twenty ten a ku tele ngopfu ku pfumelana ku pfumaleka na vuphelo bya eka xiyimo lexi a ku tarise xiswona.

A ndzi ta wu tirhisa hileswaku ndzi n'wi vutisa leswaku u endla njhani leswaku a kota ku tlanga nkarhi wo leha eka ntlangu lowu va va va kha va wu tlanga naswona u swi endlisa ku yini leswaku ndzi ta kota ku dyondza eka yena.

Swi nga wisa hikuva vanhu va ta va va kha va tivana eka mitlangu yeleyo hikuva sweswi ku hangalakile naswona vanhu a va tivana hi ku va va le kule na le kule so loko va endla mitlangu ya kwala kusuhi ya vantshwa va nga endla leswaku va vuyisa ntwanano wa xikhale.

Mintlangu ya bolo ya milenge ni mitlangu ya bolo ya mavoko hikuva yi endla leswaku swikolo swa ku hambanahambana swi hlangana hikwalaho ka yona naswona ku va na ntlhontlho lowu va tlangelaka wona.

Ndzi nga yi tirhisa hi ndlela leyi leswaku loko va ta eka ntlangu wa bolo ku va na leswi va swi winaka eminkarhini.

Ndzi nga pfuxetela leswaku va fanekele ku tlanga hi ku tiyimisela naswona swi nga endla va fee swi endla swi nga endla leswaku va fika eka xiyimo lexi va lavaka ku ti ku tikuma va fika xona ku fana na van'wani va vavasati va lava ku tikuma va ri karhi va va tiveka va duma misaveni.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku u swi kotisa ku yini naswona swi swin'wana i ku mintlhontlho leyi a hlanganaka na yona u yi sivela njhani.

Mina ndzi tiva SABC leyi yi hi tiselaka minongonoko ya bolo.

Ndzi nga antswisa hi ku va ndzi xava data yo ringanela leswaku ndzi kota ku vona ntlangu va va va mphikizano wa bolo ya milenge. Naswona ndzi va ndzi ri na SABC sport leyi ni nga ta vonaka eka yona mitlangu.

Ina hikuva vanhu vo tala eka maxinguvalawa va rhandza bolo ya milenge, na bolo ya mavoko, ngopfungopfu swi karhi swi tlanga ematikweni ya le handle kambe va kota ku swi vona eka inthanete. Ya.

Ndzi nga va tivisa leswaku mina a ndzi tivi nchumu hi swa ku kanganyiseka ka inthanete. Naswona ndzi nga va kombisa a hi ndlela leyi ya leswaku ndzi va kombisa leswaku mina a ndzi na swa ku tirhisa eka inthanete ku va yi kanganyiseka.

Va nga endla leswaku swa mitlangu swi va kona hi minkarhi hinkwayo naswona, loko ku fika nkarhi wa ku va ntlangu wuo tlanga wu nga tshuki ku kanganyisa nchumu wo karhi.

Ndzi nga endla leswaku ndzi kuma Wi-Fi leyi ndzi nga ta hakerisa mani kumbe mani leswaku a ta a ta vona ntlangu lowu tlangaka hi nkarhi wolowo, naswona ku na ku na mpimelo wa nkarhi lowu va tshamaka wona.

Ndzi nga endla leswaku ndzi nga engetela na swilo swa ku xavisa leswaku loko va ta eku voneni ka bolo, va nga fika va xava swona swo fana na ti-Simba, ti-cold drink-i ni swo hambanahambana leswi swi nga ta endla leswaku va nga titwi va borhekile loko va tshamile.

I ku va u xavisa swilo swo karhi kumbe u endla ti-game leti vo vanhu vo tala va nga ta va va karhi va tihungasa hi tona loko va fikile eka ndhawu ya wena.

U fanele a endla leswaku ku na swilo leswi vanhu a swi tivaka leswaku leswi va swi tsakela hi mbilu na moya. Nnaswona, u fanele u endla leswaku ndhawu ya wena yi tshama yi ri leyinene naswona yi tiveka eka misava hinkwayo leswaku wena u na bindzu ro karhi.

I ku va u endla swifaniso swo karhi kumbe xifaniso xa munhu, hi swona swi endlaka leswaku vanhu va va na rinoko eka swona. Kumbe u endla xifaniso xa ku xa khale ka mupresidente ku nga Nelson Mandela, u xivumba hi mavoko. Vanhu va swi tsakela swinene.

Suzan u fanele ku endla leswaku loko a bakile magwinya kumbe leswi a swi bakaka, a swi veka eka eka inthanete leswaku swi vona hi mani kumbe mani. Naswona a a anakanya ni mitsengo leyi a xavisaka hi yona. Hi swona swi nga ta kuma tikhasimende hi ku hatlisa.

Tipulatifomo leti a fanekele a ti tirhisa hi le ka Facebook-u, TikTok-o, Instagram. Hi kona a nga ta kuma kumbe ku koka rinoko ra swichudeni swo tala.

Mina ndzi vona ndzi yi ri miehleketo leyinene. A nga kuma tikhasimende kumbe ku xavisa eka inthanete leyi ku nga Facebook-u, TikTok-o na Instagram, na tin'wana to hambanahambana.

U fanele ku tiyisa bindzu ra yena eka inthanete. Naswona hi hi swona swi nga va ta endla leswaku va kuma tikhasimende to tala hikuva vanhu vo tala va yi rhandza joga kambe, a swi a va swi tivi leswaku va ta yi endla kwini.

Makhamba lama va nga hlanganaka na wona i ku va vanhu va va byela leswaku va va xavisela swo karhi kambe va fanekele ku va va va nyiketa mali ku kondza leswaku va ta kota ku tisa leswi va swi xavisaka naswona loko wo va nyika hi loko mali yi fambile.

Ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva masiku lama ku bihile a nga tshuka a hlangana ni vanhu va ku vhiya va n'wi tshembisa leswaku va tivana naswona va lava ku hlangana hi loko va n'wi tekile va n'wi khuda.

Ndzi nga tiyisisa leswaku kun'wana na kun'wana laha a yaka kona ndzi kota ku va ndzi vona efonini ya yena leswaku u kwihi hi minkarhi hinkwayo.

Mina ndzi nga n'wi hlamusela leswaku swi bihile leswaku a swinene leswaku a teka nkarhi wo leha a tlanga ti-game eka khompyuta kumbe ku tirhisa rinqingo swi nga tshuka swi n'wu dlaya mehlo kumbe ku endla leswaku a nga ha voni.

Hikuva masiku lama ni masiku ya khale a ya nga fani naswona khale a ku tshamiwa endzilweni nimadyambu ku karhi ku hlayiwa mintsheketo hi vakhegula kambe sweswi vakhegula vo tala a va na nkarhi wa ku va va tshama na vona na vana va vona kumbe vatukulu hikuva vatukulu va va va ri karhi va tirhisa tifoni ta vona kumbe tikhompyuta ta vona.

Na wa masiku lama a va ha tshami na vakokwana kumbe va manana wa vona lava va kuriseke kambe va tshamela tifoni ku va va ti tsakisa hi hi tona kumbe va kuma vutsakisi eka tona.

Mitlangu liya va yi vitana na xikhagu.

Hikuva loko va ri karhi va tlanga ku fana na loko va tlanga bolo ya milenge va va va ri karhi va tivana ni tinxakaxaka ta vanhu hi ku hambanahambana ka tona.

Eka valandzeleri va mina hi siku ra ti-twenty ta sunguti twenty twenty six ku ta va ni ntlangu lowukulu swinene wa bolo laha ku nga ta va ku ri na vunyanyuri byo hambanahambana a ku ta va ku ri na tinqambi to hambanahambana ku nga Benny Mayengani, King Monada ni van'wani vo tala ni kombela leswaku valandzeri va mina mi fika hi xitalo.

Wa bolo hikuva u nga vitaniwa vatlangi ve le handle naswona loko va fikile laha ku nga na vatlangi va bolo vo duma vanhu va ta lava ku va va va va kona hi xitalo xa le henhla swinene.

Caster u sungule hi ku va a tsutsuma exikolweni a hetelela a tsutsuma hi ku ya eka mphikizano lowu kulukumba nyana swi yisa xisweswo a karhi a ya mahlweni ku fikela laha a nga fikela a ri ka xiyimo xe le henhla naswona a ti nyiketerile eka ku tsutsuma ka yena.

Mina ndzi va kucetela leswaku vanghana va mina va ta ebolweni ya milenge leswaku hi ta hungasa naswona hi va hi karhi hi endla vutiolori leswaku mimiri ya hina yi tshama yi ri na vuhlayiseki naswona yi tshama yi ri mimiri leyi nga na ku hiteka nyana hi minkarhi hinkwayo.

Ntlangu wa bolo wa ku ya estadium hikuva a ndzi si tshamangi ndzi va na nkateko wa ku tikuma ndzi yile.

Ntlawa lowu ni nga hlangana na vona i wa ntlawa wa bolo ya milenge loko hi ri exikolweni a ku tlangiwa bolo hi swikolo swo hambanahambana.

Ntlangu wa bolo ya milenge hikuva ntlangu wa bolo ya milenge vanhu vo tala va yi rhandza swinene.

Swi vuyerisa kahle hikuva u va u tsakile naswona mi va mi ri ku tlangeni hi ntlawa wo karhi naswona mi va mi tsakile swinene.

Ndzi tsakela ya ntlawa hikuva loko mi ri ntlawa swi endla leswaku mi va mi karhi mi bula naswona mi va mi karhi mi hlekelela hikuva hi ku tsakisa ka ntlangu lowu mi va mi mi va ka mi karhi mi wu tlanga.

Vutisa hi ndlela leyi ndzi va byela leswaku ntlangu lowu wu nga ta va wu ri kona wu ta va wu karhi wu tsakisa swinene naswona ku ta va ku ri na swakudya swa mahala leswi swi nga ta va swi kha swi dyiwa loko hi heta ku tlanga ntlangu lowu tlangiwaka.